Re ka ruta bashemane le bona hore ba ithute ka ho nka maikarabelo hoba ha se bona ba imang. Ha ho thwe hore ha ba tlameha ba nke maikarabelo. Di teng dintho tseo ba ka di etsang hore ba ske ba imisa bana ba bang. Le bona ba ka ya dipetleleng kapa tsona di-clinic-ing tse haufi ba ilo rutwa ka tsona ka mefutafuta eo. Hoba le bona banana ba ntse ba na le tsona dintho tsa ho thibella hore ba skebe ba ima. Jwale bashemane di teng, empa ha re ba rute ka tsona, jwale ke bona nako eo e fihlile ya hore le bona bashemane ba ke ba tsebe haholonyana ho re a teng, maikarabelo ao batlameha ba nke hore ba skebe ba iphumana ba emisitse banana, ba sa ikemisetsa.

Ke ile ka ikutlwa ekare ha ke letho bophelong. Hobane le nna ha se phoso ya ka ya hore ke dula hole le nna ne ke lakatsa hore nka kgona hore ke fihlelle ho mo ditorong tsa ka, hore le nna ke kgone ho dula haufinyana le dipetlele ha mmoho le ditekesi. Ha mmoho le tsona di-clinic. Ke utlwile bohloko haholo fela hoba le yena ho ja o ile a tshela mafura e ka be re se moo re leng teng kajeno.

Ho bohlokwa haholo hore baimana ba tsamaye di-clinic hore ba kgone ho fumana tsona dintho tse tla ba thusa ka ho ima ha bona. Ha mmoho le hore ngwana a hole hantle, ba kgone ho bona hore ngwana o hantle. Ka nako e nngwe o tla fumana hore wa kula jwale o tlameha o tsamaye clinic-i hore o thibele ntho tse tshwanang le tsona bo HIV.

Nka makala haholo hoba ke tlo ipotsa ke mmotse le yena hore e le hore sekolong kwana ha ba ba rute letho ka dintho tse tse thibelang pelehi kapa hona ho ima. Nka mo jwetsa hore a seka tshaba a dule fatshe le batswadi ba rona, a ba bolelle nnete hore ho etsahalang ka yena hore atle a kgone ho bona hore rona le batswadi ba rona taba ena, re tla ya re tla shebana le yona jwang. Ebile ba tlo tseba ho dula le yena fatshe ba mo rute ka tse ding tsa dintho tseo a neng a sa di tsebe.

Nna ke bona tsela e bobebe haholo ya hore maqheku ba seke ba lebala dipidisi kapa meriana wa ya bona, re ka ba etsetsa kapa ra ba set-ela di-alarm-o founung tsa bona. Ka tsela eo e tlare ha e lla o tla tseba feela hore e se le nako ela ya hore o tlameha a nwe meriana le dipidisi tsa hae.

Clinic-i e haufi le rona e re kgothaletsa ho etsa diteko tse nne ka selemo. Hoba ke a kgolwa o tlodisa kgwedi tse tharo hore o ye o ilo sheba hore ho etsahalang.

Ho ya ka nna ke bona e le thuto e bohlokwa haholo hobane matsatsing ana re fumana bana ba na leng dilemo tse tlase ho leshome le metso e robedi ba imme ka bongata. Ka hoo, ke ntho e ntle hore ba rute bana ba sa le banyane hore ba tsebe ho tseba hore nthwena e lokile kapa ha ya loka. Hoba ha re sa bafe thuto ena, ba qetella ba mamella metswalle ya bona, ha ba ba jwetsa hore ho tjena le tjena. Jwale thuto ena ba tlameha ba e fumane dikolong hammoho le ka matlung moo ba dulang teng. Batho ba ba hodisang hore ba tsebe hore nthwe mpe kapa e lokileng le e sa lokang ke efeng.

Nna ehlile ke bona e le maemo a kgotsofatsang hoba le bona batho ba mmuso bao ba re fang tsona dintho tsenonong, ba entse ka bojohle ba bona, hore re le batho re a di fumana. Hore re tle re kgone ho phela bophelo bo bolelele le hore ho ska ba le mafu a mangata. Jwale motho a sa ikamoheleng kapa a sa yeng hore a ilo nka meriana ya hae ya HIV, ke yena ono nong e aka reng ha a kgotsofatswe ke maemo ao re leng ka hara ona. Empa nna ke bona a kgotsofatsa haholo. Ha fela o ya clinic-ing kapa sona sepetleleng. O ilo nka dintho tsa hao hore o kgone ho fumana bophelo.

Ha ke shebile ke bona ekare dipetlele ha di ya lekana hoba batho ba tshwerweng ke lefu la kelello, ba bang ba ntse re ntse re phela le bona mo setjhabeng. Hoba ba re ba ba fa dipidisi hore ba theole ntho enonong e ba tshwereng. Empa ho tshwana feela ke bona haebe dipetlele di ne di le di na le lefapha kapa mafapha a mangata, a hore ba kgone ho hlokomela batho bao ba tshwerweng ke lefu la kelello. E ka be ba le siko mona setjhabeng moo re phelang le .

Ke eme ka pela lona, jwalo ka mooki, ke tlilo bua le lona ka hona ho reka meriana e seng molaong. Ntho ya pele ke hore meriana ena e seng melaong ha se yona eo re le fang yona di clinic-ing kapa sepetlele. Ke meriana eo batho ba iketsetsang yona. Ka hoo, le tla iphumana le kula ho feta ka mokgo le ne le kula ka teng. Jwale ke re, ho lona tlohelang ho reka meriana e seng melaong.

Batho ba baholo ba tlilo eletsa ka tsela eo ba tsebang ka yona. O hopole hore batho ba kgale ba ne ba latela setso ho feta nthwe e nngwe le e nngwe. Ke ka hoo, ba tla o eletsa ka tsela eo bona ba bonang e le yona eo loketseng. Ebile ba tla o eletsa ho ya ka maemo ao o shebaneng le ona, le ka hore ke ntho eo mohlolomong le bona ba kileng ba shebana le yona.

Ke tseba hore kankere e na le dintho tse pedi. Ho na le kankere eo o kgonang ho e phekola. Ho na le kankere e sa kgoneng ho phekoleha hohang. E kgonang ho e phekola, ke eo ha ba fumane hore ona le kankere e sa le ka pele. Kankere e nngwe yona ha ba ka e fumana mmeleng ya hao le hore e se e tletse mmeleng. O tsebe fela hore ke lefu fela le . Hobane hangata ba tla o fa selemo sa hore o phele.

Ho ya ka nna jwalo ka paramedic-i hore ditshohanyetso di fihla ka pele moo di bitswang teng, ho betere hore di dule haufi le di-clinic kapa di-clinic-ing e seng dipetlele. Mohlolomong clinic e nngwe le e nngwe e be le tsona tse pedi feela ho etsetsa hore ha o ka ba le moo di bitswang teng, di kgone ho fihla ka pelenyana.

Sa ya sa feela tjhaba sa rantsho eleng rona batjha ba kajeno. Batjha ba kajeno koduwa ena ya depression-e e jele naha. Ka mokgwa o re tshabang ho bua ka mathata a rona. Re bona hantle hore batho ba tla re tshehisa ka ona. Wa tseba ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka ho bua ka seo o shebaneng le sona kapa seo se o imelang. Hore le wena mahetla a hao a kgone ho imoloha. Ha o ka fumana motho o ka buisanang le yena, ho bohlokwa haholo bophelong. Ho etsetsa hore o dule o tseba hore ha o mong. Ke motho a tlo o kgothatsa, ke motho, a tlo dula a na le wena. Ho bohlokwa le hore o ye clinic-ing o lo nka dipidisi tsena tsa depression hore di kgone ho thusa. Hoba re le batjha, re qetella re ipolaya re nka maphelo a rona ka baka la lona lefu lena la depression.